Mo nakong ya gompieno lefatshe le dira ka thekenoloji jaanong fa o iphitlhela o le motho o sena data bophelo ba gago bo nna bokete. Fa o sena tiro ga o nne le madi a go ka reka data seo se dira gore bophelo ba gago bo nne bokete o ka se kgone go fitlhelela tsotlhe tse di leng botlhokwa, le go ka kgona go romela ditokomane tsa gago fa go na le phatlha ya tiro.

Ke dirisa data ya Vodacom go tsena mo mafaratlhatlheng ka ke duela kgwedi ka kgwedi mme, ba neela di terabytes di le sekete tseo di tseyang kgwedi yotlhe. Ke tlhopile Vodacom gonne, inthanete ya teng ga e na mathata go na le tse dingwe, Cell C, MTN le Telkom ga di tshware inthanete.

Tlhwatlhwa ya data e ke e rekileng mo kgweding e e fitileng e nnile makgolonne ke e dirisa lobaka la kgwedi mme, fa kgwedi e nngwe e simolola ba neela data e nngwe. Fa motho a tshwanetse go reka data o tshwanetse go lebelela gore a o tla kgona go nna le inthanete le gore e tla kgona gore e nne sebaka se se kanang kang.

Ke data ya di terabytes di le sekete gonne, di gigabytes ke tse dinnye ke e dirisa kgwedi e yotlhe mme, ebile ke e lebeletse gore e tsene ka letsatsi lengwe le lengwe la ntlha la kgwedi.

Fa go dirisiwa mafaratlhatlha a fiveG bophelo bo nna botoka go fetisisa gonne, inthanete e tsamaela ka bonako seo se dira gore bophelo bo nne botoka le fa o lebeletse go romela melaetsa e tsamaya ka bonako.

Dumela tsala fa o lebeletse go reka data ya Vodacom o ka tsenya App ya Vodapay mo mogaleng wa gago mme wa bona ditšhono tsa di data tse di farologaneng ka bonako. Ebile, wa kgona le go duela ka banka fa o sa rate kakanyo ya me tsala o ka tobetsa mo mogaleng wa gago star, nngwe, nngwe, nngwe hash mme morago ga foo o tla iponna tsotlhe tse o di kwadilweng le go reka data go teng gona fao o tla itlhopela eo o bonang e go thabisa.

Nka utlwa botlhoko fa data ya me e ka fela pele ga nako mme, ebile nka lebelela tsotlhe tse e leng gore ke di dirile tseo di dirileng gore data ya me e fele ka bonako. Go ya ka nna nka netefatsa gore ke a e boloka ka go sa tshamekeng ka yona nka e dirisetsa fela dilo tseo di leng botlhokwa.

Nka tsena mo App-ong ya Vodacom mme, ka tobetsa fa go nang le gore nka mo romelela data ka gona gonne, go teng mo App-ong ya Vodacom e leng yona ya Vodapay mme, ka mo romelela data.

Ke akanya gore mo isagong di fayebara tseo di tsenyiwang mo metseng le mo ditoropong di tlo nna tsona tse e leng gore batho ba le bantsi ba tlile go di dirisa. Mme, fela bao ba rekang data e tlile go ya ko maemong a a kwa tlase gonne go tla be go na le di fayebara tseo e leng gore ke tsa data e e leng gore ga ya lekanyediwa.